Mokgwa e ko o sebedisang wa ho lekola boemo ba lehodimo, ke ho shebella ditaba thelevisheneng, le ho sebedisa mohala wa thekeng, ho sheba hore na pula e tla na kapa tjhe. Mokgwa o nako o sebedisa ke le mong, le teng mosadi wa kgona le ho nthusa.

Le tla qala ka ho kgetha kolobe tse ntle, tse phetseng hantle, e be le lokisa ntlo moo di tlo dulang ka teng kolobe tsa lona, be le fepa, kolobe tsa lona hantle, le di fa jwang le moo di tlo dulang teng, ke moo le tlo kgonang ho ba le tse ding.

Re tla tlameha hore re hlokomele seboko sa di tholwana, ke kokonyana e nyane e fofang, e behang mahe hodimo kapa ka hara mahapu. Seboko sena se bodisa mahapu le tse ding tsa di konokono, empa re tla kgona ho laola di konokono tsena, ka ho fetolela dijalo tsa rona. Ha re leme mahapu sebakeng se tshwanang, selemo le selemo.

Ke ile ka mo hopotsa hore basebetsi baana ke batho ba nang le malapa, bana, le bokamoso bo itshetlehileng ka moputso wa bona, ka mo bontsha hore ho ba amoha mosebetsi ho ama setjhaba ka kakaretso. Ho ka ba ka tlala, bofutsana, le bona bo arabela, ka mo kopa hore a ba bulele menyetla hape.

Ba tlameha ho etsa bonnete ba hore, ho na le mekgwa e metle ya dipalangwang tseo ba tla beng ba di sebedisa, ba lokela le ho tseba hore ke tse fenyang dihlahiswa tse senyehang ka pele, jwalo ka meroho le mahe . Ba lokela le ho tseba ka mmaraka ba tlabeng ba o rekisetsa.

Re ka etsa mosebetsi o mongata ka nako e le nngwe, ho fapana le ho tsamaya makgetlo a mangata ka diterekere tsa rona. Koloi yona re ka e kopanela le dihwai tse ding, ho arolelana ditjeho tsa dipalangwang. koloi e le ngwe e tsamaise thepa ya batho ba bararo.

Rakgadi, ho ja dijo tse nang le lebese, ho etsa mala a ka a sebetse hampe. Hangata ke utlwa bohloko, ke ruruha ka mpeng, mme ka dinako tse ding ke na le mathata a maholo a mala.

Ho hlokeha mabele, metsi, nkgo e kgolo, le lehae le futhumetseng, o tla beha mabele a hao le poone sekotlolong, o kenye metsi a futhumetseng, be o kolobe tsa bosiu. Ka mora ho koloba o ka qala ho sila mabele a hao, o tla tshela metsi hape, ebe o phodisa ka pitseng, ebe o wa o futhumatsa. Ka mora nakwana, o tla phodisa setofo, ha motswako o se o phodile o tla kenya tomoso ebe o kwala ka lesela, sebakeng se futhumetseng matsatsi a mabedi. Ha o bula, o tla bona hore ye entse meferefere ho bontsha hore e se e lokile.

KZN e na le diphoofolo tse ngata tse ruwang. Hoo ho etsang hore letlalo le be le ngata, ha ba qeta ho hlaba, hoo ho fokotsang le theko ya lona, ho etsa hore e ba ne le ditheko tse tlase.

Ke bona e le ntho e mpe, hobane borapolasi ha ba sebedisa diroboto, e bolela hore mesebetsi ya batho ba tla beng ba se betsa moo polasing e fedile. Hoo ho hlalosang hore batho ba bangata, ba tlo dula ka bofutsana ba sena mesebetsi moo polasing.

Dumelang batswadi, ke le founela kajeko ho le tsebisa hore ke qeta ho fumana projeke ya konteraka ho tswa ho mmuso. Ke thabile haholo, ehlile ba ratile hore ke itshwere hantle, le mosebetsi waka wa iponahatsa, le hore ke na le ditifikeiti kaofela tse hlokahalang, hore ke phethahatse mosebetsi ona.

Dumelang, ke founa ka mabapi a ho kenya tletlebo ya hore, ho na le borapolasi ba sebedisang basebetsi ba bona, ba sa fuweng nako ya ho phomola. Hoo ho bolelang hore batho ba se ba entswe makgoba a dipolasi, ba sebetsa matsatsi a supileng ba sa fumane le nako ya ho phomola. Hoo ho bolelang hore ditokelo tsa bona ha di ya shebellwa pele.

Mofuta ona o motjha ke ya o thabela, ene, ke o bona o na le molemo hobane o kgona ho etsa mosebetsi o be o bobebe, le hore o kgona ho etsa mosebetsi o potlake, hore ho kgone ho iswa dijalo mmarakeng.

Dumela, ke founa ka mabapi a ho kenya tletlebo ka taba ya boemo ba diterata tsa rona. Diterata tsa rona di tletse mekoti ha di kgone ho tsamaya, haholo haholo ha pula e nele, re sokola haholo mona, ha re kgone le ho tsamaisa le dikoloi tsa rona, mmoho le diteraka tsa rona ho re kgone ho tsamaya. Hoo ho emisang tshebetso ya letsatsi, ho isa le matsatsi kapa dibeke, re kopa tlhahiso le thuso, ka lebaka leo.

Moriana o ko tsebang ke lengana. Lengana le phekola haholoholo sefuba, le ha opelwa ke bo dihlooho, jwalo, jwalo, o sebedisa lengana.

Dumela rapolasi, ke ne ke kopa ho o ka nkadima dipere tsena tsa hao, hore ke kgone ho etsa tjhelete. Mme ha ke qeta ho etsa tjhelete ka tsona, re tla arolelana yona tjhelete ena, nna be ntse ke tswella pele ke sebedisa dipere tsena tsa hao.

Dumela batswadi, ke ile ka nka leeto la ka ho ya polasing, ke ithutile tse ngata tseo ne ke sa di tsebe ka polasi, tse e leng horeng le rona re tla di sebedisa hore re kgone ho hodisa polasi tsa rona. Leeto lena le mphile tlhahiso ya hore le rona re ka sebedisa dintho tse ding tse re di etsang ka tsela tsa sejwalejwale, mabapi le tabeng tsa di technology, hore re kgone ho sebetsa ka potlako, le hore re kgone ho phetha tse ding tsa diketso tse kgolo, tseno tse kgolo tse leng hore ha re kgone ho iphethela tsona.

Re ka rekisa dikolobe tse hodileng ho mabenkele a rekisang nama, re rekise majwe a dikolobe ho batho ba batlang ho qala ho ruwa. Re ka iketsetsa sehwapa sa kolobe, ebe ra serekisa rona, kapa re rekise manyolo a dikolobe ho balemi ba meroho.